Mongwe le mongwe o tshwanetse gore a nne le selo se a kgonang go se lebelela, sa go tshwana kana le ditshwantsho jaana kgotsa dipadi kgotsa le go ka retsa dipina. Ebile se sengwe gape se se botlhokwa, ke gore ba tshwanetse gore ba nne ka iketlo fa ba batla go ya ko ntlong boithusetso, ba kgone go ya teng, fa ba batla go ka kgona go leka go robala, go nne le ka tsela e leng gore ba kgone go robala sentle, ntle le kgoreletso.

Phitlhelelo ya kitso ya gore, diterena di tloga nako mang. Gore o kgone go fitlhelela kitso eo le ga o le mo lapeng, ntle le gore o ye ko stationeng. Ke yone selo se ke ka se bakanyang.

Fa o tsamaya ka baesekele o kgona gore o fitlhe ko o fitlhang teng ntle le tiriso ya lookwane, ntle le gore o nne ntse o berekisa kgotsa o dirisa madi a le mantsi go ka leka go e bakanya. Dikotsi tse di tlhagelelang di kgona go tlhagelela ka ntlha ya gore, o itlhela e le gore ga o kgone go bona koloi e e tlang ko morago ga gago. Janong fa dibaesekele di kabo di na le diipone tse di bontshang di-motorkarre tse di tlhagelelang ko morago, o tla bo o kgona go bona gore mo o tsamayang teng go kotsi, kgotsa gago go kotsi na.

Mogala le selo se o tlabeng o se dirisa jalo go ka charger mogala wa gago, ka ntlha ya gore mo tseleng, battery e ka fela. Ebile gape o tlhoka le bo metsi. Ebile o tlhoke gape le bo diaparo tse o kgonang go di apara, fa le gore go simolola go fetoga seemo, sa maemo a bosa.

Go ne go le thata la ntlha go di berekisa gone jaanong go bonolo, ke ile ka sokola ga santse e le gona di tsena, go ne go na le, di ne di tsaya nako pele gore o di fitlhele, gone jaanong go bonolo.

Busa baesekele tsa rona, ntle le mo re letsetsa mapodise.

Gantsi ga gona le strike-e, go feleletsa e le gore batho ba tsaya ke maikutlo, mme se ka tswa e le gore se simolola sentle ko tshimologong mme morago ga fo o, ba felletsa e le gore ba senya, ba thuba dikoloi ebile ba emisa batho ba e leng gore ba leka go fitlha ko ditoropong, kgotsa ba le gore ba leka jalo go ya ko ditirong. Fa dibese di-strike-ile go nna le mathata a gore batho ba feleletsa e le gore ba tlhoka transport-o ya gore ba ye ko tirong. Ba feleletsa e le gore ga gona dipalangwa tse ba di dirisang, ka ntlha ya gore ke batho ba le bantsi ba ba berekisang dipalangwa tsa go tshwana kana le dibese go ya ditirong.

Ga ba setse ba godile ba feleletsa le gore ba tlhoka maatla, jaanong ba tlhoka go ka nna le dilo tse ba kgonang go itshwareletsa mo go tsona gore ba kgone go palama sentle, le gore ba kgone go nna sentle. Ke tsaya gore, selo se se ka diriwang ke go netefatsa gore go a nolofadiwa gore ba nna sentle fa ba nnang teng, ebile le gore ga ba palama ba kgona go palama ka iketlo.

Go na le mmila o ke ratang go o dirisa, o tloga mo Soweto o ya Johannesburg, mme o feleletsa o feta kwa Booysens. Ke mmila o ke o ratang, ka ntlha ya gore ga ona diroboto tse dintsi, ebile ga ona traffic-e e ntsi, jaanong fa ke ya tirong ke feleletsa e le gore ke fitlha ka iketlo ntle le kgoreletso.

Ke bona go le bonolo gore ke berekise dipalangwa tsa botlhe, mme go nna bonolo ebile tlhwatlhwa e ke e duelang e nna tlhwatlhwa e kwa tlase, go na le madi a ke tshwanetseng ke a dirisa fa ke bo ke na le koloi e e leng yame.

Mo Aforika Borwa selo sa ntlha ke gore, o tshwanetse o netefatse gore o bo passitse ko sekolong, fa e le gore o ne o ira physical science-e le maths-e. Sa bobedi ke gore, ga o setse o feditse o a go tlhoka go ira makwalo kgotsa licence-e ya go kgweetsa difofane. Sa bobedi, o tshwanetse gore ba go go leka kgotsa ba go go tlhatlhoba mo mmeleng, go bona gore a o itekanetse. Sa boraro, e be e le gona o kgonang go amogelwa ko training e o tshwantseng gore o e dire. Jaanong fo Aforika Borwa, o tshwanetse o ikgolaganye le batho ba ba bidiwang the South African Civil Aviation Authority, eo e leng SACAA.

Go na le dikotsi tse di ka iragalang fa o le fo tseleng, koloi e o tsamayang ka yone kgotsa bese e o tsamayang mo go ona, e ka tswa mo mmileng kgotsa e ka thulana le koloi enngwe, kgotsa e ka thulana le sepalangwa se sengwe, kgotsa e ka felelwa ke lookwane. Mme fa go diragetse dikotsi tseo selo sa ntlha se ke ka se irang ke gore ke emisa dikoloi tse di fetang mo tseleng, fa le gore ke tlabe ke sena mogala. Fa e le gore mogala o tla bo o le teng wa letheka, ke tlabo ke leletsa ba emergency service gore batle, batle gore thusa. Ga le gore tseo ga di kgonagale tlabo re leka gore reye fa gaufi fa ba ka kgonang gore thusa teng, le batho ba ke tlabong ke na le bona fa sepalangweng.

Ga ke dirisa terena mo nakong e ntsi, fa go tletse batho segolojang ba ba emeng ka dinako, ga o tshwanetse gore o fologe nako tse dingwe, ba kgona go thibela fo lebating. O bo palelwa ke go tswa, seo se tla bo se raya gore wa go fologa ko stationeng se se latelang, le gone o tshwanetse gore o ikatumetse mo gaufi le lebati.